Ka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, go botoka ka gonne o tshameka o le ko ntlong o iketlile ebile o sa sianela gope o itlosa bodutu fa o feditse go dira ditiro tsa gago mo lelapeng.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko. Ka ntlha ya gore batho ba le bantsi ga ba sena nako ya go tshameka metshameko ya namana, o fitlhela motho a dutse ko lapeng a itshamekela motshameko mo mogaleng.

Motshameko o e leng gore wa kgatlhisa o leng teng ke motshameko o o rutang ka mafoko le tlhaloso ya mafoko ka ileketeroniki. O tshameka mo mogaleng o ntse ko lapeng, o ruta mopeleto, maina a mafoko le tlhaloso ya mafoko.

Farologane e le go ope ka gore didiriswa tseno tsa ileketeroniki metshameko ya teng o kgona go dirisa mogala wa gago le mogala wa tsala ya gago ditlhakane, e fela wena o tshameka mo mogaleng wa gago motshameko o le mongwe o tsala ya gago a o tshamekang le tshameka le le babedi e fela mongwe le mongwe a dirisa mogala wa gago. O irile gore dilo di nne le botoka thata didiriswa tse tsa ileketeroniki.

Seo ke se ratang ka metshameko ya mogala o matlhajana, ke gore pele o tshameka motshameko go na le di tatelano tse o di latelang tse ba o tshamekisang go bontsha gore wa tlhaloganya motshameko o. Ebile ba o bontsha di theetso tse tlameileng o Di sale morago pele o tshameka motshameko wa gago. Le gore o kgono tshameka mo mogaleng wa gago, tsala ya gago a tshameko mo mogaleng wa gage e fela le compete-a wena le tsala ya gago. Ka motshameko o le mongwe fela le tshameka ka megala e e farologaneng.

Go batlega data gore motho a tshameke motshameko wa mo inthaneteng. Ba bangwe ba dirisa madi ko di inthaneteng, ko go na le metšhini e e leng gore ya dirisiwa go tshameka metshameko e mengwe. Metshameko e ke itseng e tshamekiwang mo inthaneteng ke kgwele ya dinao, o kgona go tshameka le metshameko e e nang le dintwa mo magareng ga yone.

Metshameko ya mo inthaneteng fa o tshameka o sa kgaotse e tlile go diya, ka gore o ka fitlhela o ise o dire sepe se o tshwanetseng go se dira se se botlhokwa ka mo malapeng kgotsa tiro tsa gago tsa ko sekolong. O ka pallwa ke go dira o le mo inthaneteng o tshameka metshameko eo. Motshameko o ke o ratang wa mo inthaneteng ke wa kgwele ya dinao.

Metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data gore e dire ka ntlha ya gore ka ntle le data o ka se kgone go tshameka ka gonne e mo inthaneteng. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data kampo Wi-Fi. Ba bangwe ba dirisa metšhini kampo di khomputa go dira go ba le tetlego ya inthanete go tshameka metshameko eno.

Mabaka ao a dirang gore batho ba bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo, ke gore bosigo inthanete ga ena traffic ele ntsi o kgona go tshameka go sena seo se se go tshwenyang inthanete e le sentle e sa tshwenyege. Fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhatlhwa ya kwa godimo a batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tla reka data ya metshameko fela ya inthanete a se reke eo e tlwaelegileng e mongwe le mongwe a e rekang.